Vurimi byi nga tumbuluxa mitirho yo tala na kona mitirho leyi yi nga tumbuluxiwaka hi vurimi hi leyi landzelaka, vurimi byi nga tumbuluxa mitirho.

Tanihi loko ndzi lava ku endla mihandzu leyi omisiweke ekaya ematshan'wini yo yi xava exitolo xo sungula ndzi nga teka mihandzu ya mina ndzi yi hlantswa xa vumbirhi ndzi yi tsemelela hi ti piece letitsongo kumbe letikulu endzhaku ka nkarhi nyana ndzi teka mihandzu ya mina ndzi ya yi veka edyambyini ndzi tlhela ndzi tiyisisa leswaku mihandzu leyi yi kuma dyambu ra ku tala leswaku yi ta kota ku oma hi vutalo, xa vunharhu ndzi ta endzhaku ka ku yi teka ndzi yi veka edyambyini ndzi ta yi teka ndzi ya yi veka eka ndhawu leyi nga hlayiseka tanihiloko yi ta va yi omile.

Swiphiqo leswi van'wamapurasi va hlanganaka na swona loko va va tshovela hi leswi landzelaka, xo sungula hileswaku loko va tshovela hi mavoko swi teka nkarhi ku ri va heta ku tshovela na kona swi nga endla leswaku va tikuma va tshovele swilo leswitsongo xa vumbirhi hileswaku loko ku ri na timpfula van'wamapurasi va hlangana na swiphiqo swa ku va nga koti ku tshovela nhlayo ya swi tshoveriwa hikuva mpfula liya yi va yi karhi yi va disturb-a.

Swikongomelo swa nkarhi wo leha swa mpfuxeto wa misava hi leswi landzelaka, hileswaku swi endla ku ri laha tikweni xikombiso laha South Africa swi endla ku ri ikhonomi ya South Afrika yi ya henhla swi tlhela swi hunguta na vusweti hikuva swi endla leswaku vanhu va ku tala ngopfungopfu vanhu va laha South Africa va tikuma va karhi va tirha emapurasini se swa Agri-BEE hileswaku swikongomelo swa kona hileswaku swi pfuna vanhu lava tirhaka emapurasini hi vutivi bya ku kota ku fambisa swa vupurasi.

Swikongomelo leswikulu swa ku cinca ka misava hi leswi landzelaka xo sungula hileswaku loko misava yi cinca swi endla leswaku loko hi ta va hi langutile eka tlhelo ra van'wamapurasi kumbe vanhu lava rimaka swi ta endla leswaku va tikuma va vuyeriwile hi mihandzu ya ku tala swinene xa vumbirhi hileswaku swi endla leswaku va vanhu va ku rima kumbe van'wamapurasi va tikuma va karhi va ri na vutivi bya ku tala kumbe bya ku hlaya loko swi ta eka vutivi bya ku tiva emisava.

Swilo leswi murimi a fanekele ku swi tekela enhlokweni hi leswi landzelaka hileswaku xo sungula i fanekele a rhanga a cheka leswaku ndhawu leyi a lavaka ku ku borha mati eka yona mati ma kumeka xana na kona hileswaku swilo leswi a lavaka ku swi byala swi ta lava mati ya ku borhiwa kumbe mati ya kahle na, xa vumbirhi hileswaku i fanekele a rhanga a langutisa leswaku mali ya yena leyi a nga ta yi tirhisa ku borha mati yi ta tlhela yi vuya endzhaku ka ku va a a yi tirhisile eka swimilana leswi a lavaka ku swi byala na.

Ntirho wa tikholichi ta vurimi eku antswiseni ka vuswikoti bya vantshwa eka xiyenge xa vurimi hi leti landzelaka, ntirho wa tikholichi hileswaku va fanekele va tiyisisa leswaku vantshwa va vona lava nghenaka eka tikholiji ta vona va va na vutivi hi vutalo loko swi ta eka xiyenge xa vurimi hikuva xiyenge xa vurimi xi lava munhu kumbe muntshwa kumbe vantshwa lava va nga na vutivi na vuswikoti loko swi ta eka xiyenge xa vurimi hikuva loko va nga ri na byona vutivi lebyi va nge swi koti ku ri va va eka xiyenge xa vurimi hikuva eka xiyenge xa vurimi ku laveka munhu loyi a nga na vutivi na vuswikoti.

Swiphiqo leswi ndzi ehleketaka leswaku va langutana na swona hi leswi landzelaka, xo sungula hileswaku vutomi bya vona byi nga va byi ri enghozini hikuva loko va tirha navusiku tindhawu tin'wanyana laha va tshovelaka kona kumbe laha vurimi byi tekaka ndhawu kona ku va ku ri enhoveni so vutomi bya vona byi nga va enghozini hikuva va nga ti kuma va hlase va hlaseriwile hi swiharhi swa nhova hikuva ku na swiharhi swin'wanyana swi kumeka navusiku ntsena ku fana na tinghala xa vumbirhi hileswaku va nga ti kuma va khome hi switirese hikuva ku tirha navusiku swi teka nkarhi.

Ina, ndza ha ta hakela vatirhi miholo ya vona hinkwayo hambileswi ntirho wu hlweleke hikwalaho ka mpfula ndzi ta teka xiboho xa ku va ndzi hakela vatirhi va mina miholo ya vona hinkwayo hikuva mpfula leyi yi ta va yi nga ri mavokweni ya vona kambe yi ta va yi karhi yi endleka kumbe yi ta va yi kha ri yi na hi ntumbuluko a swi fani na loko va ta va va lo teka xiboho kumbe swiboho swa ku va va kha tshama emakaya ka vona va nga ti entirhweni leswi swi nga ta endla leswaku ntirho wu nga yi mahlweni kumbe swi teka nkarhi ku ri wu hela.

Ina, ndza pfumelelana na yona mhaka leyi hikuva vanhu va nga tikuma va karhi va endla vuxaka bya kahle na ku hambana na swidzidziharisi emakaya na ku va va karhi va onhela vanhu hi ku tiendlela swirhapa swa vona e swa miganga kumbe xirhapa xa muganga ende hi ndlela leyi swi ta endla leswaku vanhu va tolovelana va tlhela va pfunana hi ra mundzuku hikuva swi kahle leswaku vanhu lava tshamaka emugangeni wun'we va tikuma va karhi va ri na vuxaka lebyinene ku ri va kota ku pfunana va tlhela va hanyisana xikan'we loko nkarhi wu karhi wu famba wu ya emahlweni.

Swilo leswi va ka na xandla kumbe ku sivela mbuyelo wa le henhla eka eka xi tikhampani to tirha hi matandza hi leti landzelaka xo sungula swi nga endleka leswaku tihuku leti ti fanekelaka ti endla matandza ti va ti karhi ti hlaseliwile hi mavabyi ya ku hambanahambana lama ma tivekaka na lama ma ku khomaka tihuku ntsena xa vumbirhi ku nga va ku karhi ku ri ku va tihuku ti karhi ti nga endli matandza lama ma va ka ma rindzeriwile hi nkarhi wolowo.

Ku va na tihomu to hambana ta nyama na tin'wani ta masi swi pfuna ku hlayisa vutomi bya purasi hi ndlela leyi landzelaka loko munhu loyi a rhangelaka purasi a va na tihomu ta nyama swi endla leswaku tihomu letiya ti tikuma ti karhi ti kuma swakudya swa tona hikuva homu ya ku e ya ku endla nyama na homu ya ku endla masi hi mikarhi yo tala a ti lavi swakudya swa ku fana se na liya yin'wanyana ya ku endla masi swi ta endla leswaku murhangeri wa purasi kumbe vanhu lava tirhaka epurasini va tikuma va karhi va nyika tihomu letiya ta ku endla masi swakudya swa tona leswaku ti ta kota ku endla masi ya ku tala.

Ina, yi na ntiyiso hi ndlela ya xiyimo xa le henhla hikuva loko ndhambi yi karhi yi teka ndhawu vurimi byi nga tikuma byi hlaseriwile hi ndlela ya le henhla a hi ngo ku byariwile emavele kumbe matamatisi endhawini ndhambi leyi yi ta fika yi khukhula swibyariwa leswiya hinkwaswo yi ya swilahla kumbe yi ya swi lahlela le ekule ndhawu liya a ku byariwile ku sala ku nga ri na nchumu leswi swi nga ta endla leswaku munhu loyi a rhangelaka purasi a tikuma a luzekeriwile hi ndlela ya le henhla hikuva van'wamapurasi va tikuma va karhi va rima ku ri va kota ku xavisela tishopo kumbe vanhu lava va lavaka ku xaviseriwa swilo leswi va va ka va swibyarile hi nkarhi wolowo.

Swimilana leswi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula hi leswi landzelaka, xo sungula i xipinichi, xa vumbirhi i timanga, xa vunharhu i tibanana, xa vumune i mavele na kona swi swi swimilana leswi swi kota eku hanya hambiloko ku ri nkarhi wa mpfula hikuva swi kula hi ndlela ya xi hi ndlela ya xiyimo xa le henhla swi tlhela swi nga koti ku hlaseriwa hi swigalana leswi hlaselaka swimilana swo hambanahambana.

Magoza lama a ndzi ta ma teka ku endlela leswaku mitirho yi tumbuluxiwa hi ku enela eka xandla xa vurimi hi lama landzelaka, xo sungula a ndzi ta endla leswaku eka xandla xa vurimi ku va na mitirho ya ku hambanahambana leswi a swi ta endla leswaku mitirho yi tala hikuva loko ku ri na vurimi bya ku hambanahambana swi ta endla leswaku vanhu va ku tala va ti kuma va thoriwile van'wani va ta thoriwa ku byala mavele van'wani va thoriwa ku byala timanga van'wani va thoriwa ku byala tibanana van'wani vathoriwa ku byala malamula na leswin'wanyana.

Swi dlaya bindzu ra vurimi eka van'wamapurasi lavatsongo hi ndlela leyi landzelaka xo sungula loko van'wamapurasi va nga fikeleli ku va na switirhisiwa swa le mapurasini hikuva va nga ri na mali ya ku swi fikelela swi endla leswaku swibyariwa swa vona swi nga kumi eku languteriwa hi ndlela leyi a swi fanekele swi languteriwa ha yona xa vumbirhi loko a ku fanekele ku xaviwa michini yo yo cheleta swi vula leswaku michini liya yi nge vi kona leswaku swimilana swi ta kota ku cheletiwa hikuva vamapurasi lavatsongo va ta va va nga ri na mali ya ku xava michini.

leti tirhaka leti van'wapurasi va ti tirhisaka ku sirhelela mapurasi ya vona eka vukhamba hi leti landzelaka yo sungula hileswaku van'wamapurasi va fanelekele va thola varindzi lava va nga ta cincana hi minkarhi ku va na lava va nga ta tirha na nhlekani na lava va nga ta tirha na madyambu leswi swi ta endla leswaku makhamba ma nga koti ku fikelela leswi va swi lavaka emapurasini ya van'wamapurasi xa vumbirhi hileswaku van'wamapurasi va fanekele va chela tikhamera ku ri ti kota ku vona swilo hinkwaswo leswi endlekaka epurasini.

Nkoka wo va na switirhisiwa hinkwaswo swa vurimi tanihi n'wanamapurasi muntshwa hi lowu landzelaka swi ta endla leswaku purasi ri nga xoti hi nchumu hikuva switirhisiwa hinkwaswo swi ta va swi ri kona loko ku ri hi nkarhi lowo ku tirhiwaka ku ta va ku karhi ku laveka xikomu tanihi n'wanamapurasi u ta teka xikomu kumbe swikomu u nyika vatirhi ku ri ntirho wu kota ku ya emahlweni loko ku ri mathangi ya mati lama ma lavekaka mati ma ta va kona ku ri va kota ku cheleta leswi swi nga ta va swi byariwile ku ri swi kota ku kula hi xihatla.

Mfumo wu seketela varimi ku xavisa matikomambe swibyariwa hi ndlela leyi landzelaka xo sungula mfumo wu khipha mali kumbe u humesa mali enkwameni wa wona ku nyika van'wamapurasi leswaku va kota ku kuma swilo hinkwaswo leswi lavekaka epurasini ku ri swibyariwa swi kota ku kula ku nga va ku ri mali ya ku ri va xava michini leyi yi nga ta cheleta hi yoxe ku nga ri eku xava mathangi xa vumbirhi hileswaku va advertiser e swibyariwa swa vona eka mavonakule na le ka ti-radio.

Tiya leyi ndzi yi tivaka leyi tshungulaka i tiya ya jinja tiya tiya leyi yi tiveka hi ku tshungula mavabyi ya ku fana na loko munhu a pandza hi nhloko na loko a helela hi matimba na loko o tshika a ri na ku va a nga ri na matimba na loko a hlanta.

Vanhu va byala swirhapa swa vona hi va hi layeni xivangelo xo va va byala swirhapa swa vona hi layeni hikokwalaho ka ku ri va va va lava ku tiva ku ri loko va ta lava ku xavisela vaxavi va tiva leswaku leswi va swi lavaka va ya swi langutela eka tlhelo rihi hikuva loko swo va swi byariwile hi ku hambanahambana kumbe swi byariwile endhawini yin'we ku karhi ku nga ri swibyariwa swin'we swi ta endla leswaku swi va dyela e nkarhi loko va lava ku xavisela lava va lavaka ku xava kambe loko swo va swi byariwile hi layeni swi ta endla ku ri swi olovisa ntirho.

Swi hi kokela hi ndlela leyi landzelaka vanhu va le matikweni mambe va rhandza laha ku nga na swidziva swa maribye hikuva va tiva leswaku loko vo tisa mali ya vona va nge lahlekeriwi hikuva emahetelelweni ya kona va ta vuyeriwa hi mali ya ku tala nakona ku va na swidziva leswi swi kurisa ikhonomi ya hina hi ndlela leyi landzelaka vantshwa va ku tala kumbe vanhu va laha Afrika-Dzonga va kota ku tirha ende loko vanhu va karhi va tirha vugevenga na ku yivelana swa hunguteka hikuva vanhu va ku tala va va va karhi va ri eku tirheni.

U fanekele hi minkarhi hinkwayo u cheka leswaku oyili ya cinciwa naswona mati ma kona xa vumbirhi u fanekele u veka tirekiteri ya wena endhawini leyi nga hlayiseka naswona u fanekele u tirhisa tirekiteri ya wena hi ndlela ya kahle laha u yi sirhelelaka eka ku vaviseka hi minkarhi hinkwayo u tiva laha u yi vekaka kona hi minkarhi hinkwayo hikuva yi ta va yi karhi yi tirha e hi masiku hinkwawo nakona munhu loyi a fanekeleke a yi tirhisaka i fanekele a rhanga a yi tshika yi hisa.

Ina hikuva loko ku va na nhluvuko emadorobeni na le makayeni swi ta va swi karhi swi pfuna swinene hikuva vanhu va le matikoxikaya va ta va va karhi va kuma e mitirho emadorobeni nakona mati ma nga ha pfuna kusuka edorobeni ku pfuna vanhu va le matikoxikaya leswi swi nga endla na leswaku vugevenga byi hunguteka hikuva vanhu va ku tala va ta va va karhi vatirha emadorobeni.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku vanhu va yiva swakudya emapurasini hi leswi landzelaka xo sungula ku va ku ri vusweti van'wanyana laha va tshamaka kona a ku na mintirho leswi endlaka leswaku ku nga vi na swakudya emakaya ya vona xa vumbirhi hileswaku lava va rhangelaka mapurasi va nga va va karhi va nga tholi vanhu va kwalayani purasi leri ri nga kona va thola vanhu va le kule se vanhu va layani kusuhi na purasi va tibyela leswaku purasi leriya a ku na la ri nga ta ya kona leswi swi va endlaka leswaku va tikuma va karhi va va yivetela leswi byariweke ku wisa purasi.

U fanele ku basisa switirhisiwa swo fambisa swibyariwa emakete kumbe mimova kambirhi hi vhiki, ndzi vula leswi hikuva leswi swi ta endla leswaku leswi swi va ka swi khari swi rhwaliwile kwala evhikini swi va swi basile leswi swi nga ta endla leswaku vanhu va kota ku xava leswi swi nga ta va swi kharhi swi xavisiwa kumbe mimova kumbe swibyariwa timbilu ta vona ti pfulekile hikuva swi fanerile leswaku swilo leswi swi xavisiwaka swi va endhawini leyi yi nga basa.

Ntirho lowu lavaka vatirhi vo tala swinene epurasini i ntirho wa ku tshovela naswona hikokwalaho ka leswi landzelaka xo sungula hileswaku ku laveka vatirhi vo tala swinene eka ntirho wa ku tshovela epurasini, hikuva loko vanhu va va va tele swi ta endla leswaku ntirho wu famba hi xihatla na ku nkarhi wu hlayiseka hikuva van'wamapurasi va ta va va karhi va yimerile nhlayo yo karhi ya leswi swi nga ta va swi karhi swi tshoveriwa ku ri yi ta kota ku xavisiwa ku ri vatirhi va ta kota ku hola mali ya vona tanihiloko va ta va va tirhile.

Mina ndzi nga va dyondzisa leswi landzelaka xo sungula ndzi nga va dyondzisa leswaku va tiva ku ri hi wahi masiku ya ku byala swimilana swo karhi hikuva ku na swimilana swin'wanyana swi lava nkarhi wo karhi ku ri swi kota ku byariwa na ku ri swi kota ku huma kumbe ku mila hi ndlela leyi varimi lavantshwa va nga ta va va karhi va swi langutele hi wona, xa vumbirhi hileswaku ku na swin'wanyana swimilana swi lava nkarhi kumbe masiku lawa ku va ku karhi ku titimela kumbe ku va ka ku karhi ku na timpfula ku ri swi kota ku kula.

Tirhisiwa hi ndlela leyi landzelaka Biology ya synthetic yi tirhisiwa hi tikhompyuta laha yi lawulaka vurimi kumbe leswi swi va ka swi karhi swi rimiwile ku ri swi kota ku kula hi ndlela ya xiyimo xa le henhla.

Ndzi nga tirhisa tindlela leti landzelaka ndlela yo sungula hi le ya ku ndzi nga tirhisa mati ya mina ya mpfula hi vukheta leswaku ma tshama nkarhi wo leha, ndzi nga ma tirhisa hi ndlela ya vukheta hi ndlela leyi landzelaka ndzi nga ka ndzi nga ma tirhisi hi masiku hinkwawo nakona ndzi nga ma tirhisa hi vutlhari, ndlela ya vumbirhi ya ku endla leswaku mati ya mina ya mpfula ya tshama nkarhi wa ku leha hileswaku ndzi nga endla madamu lama ma nga ta chela mati ya mpfula ku ri ma a kota ku tshama karhi ya ku leha nakona madamu lama ma ta va ma ri na nkarhi lowu ma pfariwaka leswaku mati ma nga hlaseriwi hi swilo swo ka swi nga laveki.

Switirhisiwa leswi tirhisiwaka ku byala hi leswi landzelaka xo sungula hileswaku ku tirha swikomu na titeretere ku pfula misava na ku endla tilayini leswaku varimi va ta kota ku byala leswi tirhisiwaka ku tshovela hi leswi landzelaka, ku tirhisiwa mabanga ngopfungopfu loko ku tshoveliwa e mavele, mabanga lama ma va ma karhi ma tirhisiwa ku tsemelela mavele lama ma nga na swifaki, xa vumbirhi hileswaku ku tirha tigirivani laha tigirivani ti tekaka leswi swi va ka swi karhi swi tshoveriwa ku swi yisa eka tiyindlo ta vuhlayiseki.

Mpfula yi khumba ku hlawula swibyariwa hi varimi hi ndlela leyi landzelaka varimi hikokwalaho ka ku mpfula yi karhi yi na va ta kota ku hlawula ku ri mpfula loko yi karhi yi na hi swihi leswi va faneleke va swi byala hikuva ku na swibyariwa swin'wanyana loko mpfula yo va yi kha yi na ngopfu swi ta hlaseleka hikokwalaho ka mati lama ma nga ta va ma karhi ma huma eka mpfula.

Ma hambana hi ndlela leyi landzelaka ku na masiku man'wana laha ku va ka ku karhi ku na mpfula ngopfu kasi ku na nkarhi wun'wanyana laha ku va ka ku karhi ku titimela ngopfu, nakambe ku na mikarhi yin'wanyana kumbe masiku man'wanyana laha ku va ka ku hisa ngopfu ku hambana ka swilo leswi hinkwaswo kumbe eka masiku lawa ma swi endla leswaku na swibyariwa leswi ku va na swibyariwa leswi byariwaka loko ku karhi ku na mpfula na swibyariwa leswi byariwaka loko ku khari ku titimela na leswi byariwaka loko ku karhi ku hisa.

Swikombiso swa kona hi leswi landzelaka xikombiso xa sungula hileswaku makamba ya swibyariwa ma va ma nga tsakanga leswi swi va swi nga endli hikuva swibyariwa swi nga kumi mati lama ma lama ma lavekaka kumbe manyoro kambe swi va swi karhi swi vangiwa hi switsotswana, xa vumbirhi hileswaku swimilani swi va swi karhi swi nga kuli hi ndlela leyi swi va ka swi karhi swi nga rindzeriwa ha yona hikuva switsotswana swi va swi karhi swi hlasela swibyariwa leswi swi endlaka leswaku swibyariwa swi nga kuli hi ndlela leyi swi nga rendzeriwa ha yona.

Ndlela leyinene le ya ku u fanekele u rhanga u langutisa swiletelo eka xilipi lexi xi va ka kona eka swiambalo leswaku swiambalo swa kona swi lava ku hlantswiwa hi ndlela yihi hikuva ku na swiambalo swin'wanyana a swi lavi mati yo hisa kambe swi lava mati ya ku titimela hikuva loko swo va swi karhi swi hlantswiwa hi mati yo hisa xi nga tikuma xi onhakile.